Isiko engicabanga ukuthi libalulekile kakhulu ukuthi, abantu besilisa bafundiswe ngokuthi bakhululeke ngokukhuluma ngemizwa yabo. Lokho kungasiza kakhulu ukuthi bangazitholi sebelwa nabantu, kanti futhi sebebanodlame. Ngoba phela uma umuntu ekhuluma ngokuthi uzizwa kanjani, kuye kube ngcono ngoba uye abone ukuthi nabanye abantu bayamzwisisa ukuthi uzizwa kanjani. Kaninginingi kuvamisile ukuthi abantu besilisa bahlekwe uma bekhuluma ngemizwa yabo. Kodwa ekugcineni lokhu kugcine sekukubi kakhulu, ngoba umuntu wesilisa ugcine esevalela imizwa yakhe, bese egcine eselwa nabanye abantu, kakhulukazi nabantu besifazane.

Amasiko okulungiselela ukudla anomthelela omkhulu kakhulu, kanti futhi umthelela omuhle kakhulu. Ngoba phela abantu abasuke belungise lo kudla baye bazizwe besazi isintu, kanti-ke futhi baye bakwazi ukuthi bayaxhumana nesintu noma nemvelaphi yabo, kakhulukazi uma bezolungisa izinto ezifana nezitambu noma mhlawumbe imifino. Lokho kubenza bakwazi ukuthi bazizwe ngathi bakhululekile ngoba bayayazi imvelaphi yabo. Kanti-ke futhi kubenza bakhumbule nabantu bakubo bakudala, abangasekho emhlabeni. Ngakho-ke kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bakwazi nokupheka, kanti futhi nokulungiselela ukudla ngendlela yakudala ngoba kuba nomthelela omuhle kakhulu.

Lokhu kusiza imiphakathi noma abantu ukuthi bangakhohlwa yimvelaphi yabo. Kaninginingi abantu uma sebehlala emadolobheni bayakhohlwa yimvelaphi yabo, kanti futhi bawakhohlwe namadlozi. Amadlozi siwathatha njengabantu abasekhayisela amalambu uma la sesingaboni khona. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi abantu bangakhohlwa ukuxhumana namadlozi, ngoba amadlozi izingelosi zabo ezikhanyisa indlela.

Ukungagcinwa kwamasiko okuthomba kungaba nomthelela omubi kakhulu, ngoba abantu besilisa bangagcina sebengazi ukuthi kuhlonishwa kanjani emphakathini, kanti-ke futhi bahloniphana kanjani bona bebodwa, kanye nabantu besifazane. Kanti-ke futhi okunye okungaba umthelela omubi wukuthi, abantu besilisa bangagcina sebengakwazi ukuthi kumele bavuke bayosebenza babe, na obaba abakwazi ukwakha amakhaya aqinile.